Bophelo ba ditoropong bo fetohile hore batho ba arohane ka mabota. Ho etsa hore ho be thata ho thusa baahisane ka pele ha ba hloka thuso e potlakileng.

Dikopano tsa lelapa di ntse le le bohlokwa haholo ha le ha re le baholo re dula dibakeng tse fapaneng. Di thusa ho boloka kamano e haufi le malapa a rona. Re arolelana dintlha tsa bophelo. Re fumane tshehetso le tlhahisoleseding e molemo. Le hoja bophelo ba rona bo fetoha, ho nka karolo dikopanong tsa lelapa ho thusa ho tiisa botswalle le kutlwano.

Ke hodile re ja malamohodu eo ke e ratang haholo ka lebaka la tatso ya yona e kgethehileng. Ka lapeng re pheha ka mokgwa wa Sesotho. Hangata re pheha re kenye dinoko tse monate tse etsang hore ebe bonate haholo.

Mehleng ya kgale, bahlolohadi le dikgutsana ba ne ba hlokomela ke batho ba motse kaofela. Ka lebaka la botswalle, setso le boikarabelo ba setjhaba. Batho ba ne ba kopana ba thusa ka dintho tse fapaneng. Ba fana ka tshehetso ya maikutlo le ya bophelo le ho netefatsa hore motho le e mong le o mong o phela hantle. Hona jwale ka lebaka la bophelo ba ditoropong, batho ba arohane, mme dikamano tsa setjhaba di fokotsehile haholo.

Bongata ba batho ba phelang mahaeng ba phela nako e telele hobane ba ja dijo tsa tlhaho. Ba sebetsa ka mmele ebile ba phela bophelo bo senang e ngata. Re ka ithuta ho ja hantle ho sebetsa mmele le ho phela bophelo bo bonolo le bo nang le kgotso.

Ka ba thata ho baahi ba bang, empa ke ntho e ka kgonehang haeba motho o tla fumana thuso, mehlodi le thuto ya ho aha. Ho tla hloka tshebedisano, meralo e hlakileng le tshehetso e itseng ho tloha ho mmusong kapa mekgatlong.

Ka ya lenyalong le leng le neng le sa nthabise hobane o ne ho na le moralo o fosahetseng. Dijo di ile la fela ka pele. Mmino o ne o sa kgatle ebile batho ba bangata ba ne ba tenehile.

Heso re ritelwa kgemere, ke ntate moholo. Ha ritela kgemere o qala ka ho pheha metsi le kgemere e siileng le sinamone metsotso e ka ba mashome a mabedi. A e tlohele hore e fole, ebe o kenya penapole kapa namunu le tswekere a sefe, ebe o e kenya botlolong. Seo o nwa moketeng kapa ha ho tjhesa.

Taba ena e bakilwe ke phetoho ya mehla, moo batho ba seng ba sa latele meetlo le ditlwaelo tsa kgale haholo, bophelo bo patlakile. Batho ba bangata ba se ba phela ka mokgwa wa lefatshe la kajeno. Moo ho sa shebang haholo ditshwaelo tsa setso, hape ba bang ba bona ho rwala lesela le , e le bohloko, kapa e ba hopotsa bohloko.

Ha ha malome a se teng, hangata mosebetsi wa hae o kenelwa ke mohale, e mong wa lelapa jwalo ka abuti, rangwana kapa motswala e moholo. E tla ba monna hobane mosebetsi wa malome ke wa banna ka setso. Mosebetsi wa hae ke ho kenyeletsa le ho buella lelapa, ho sireletsa le ho tsamaisa ditaba ka boholoholo hangata ha ho arolelwe mosebetsi. Ke yena ya nang le boikarabelo bo boholo ka lapeng.

Tshireletsa hore setsa se abelwe motho kapa batho ka molao feela. Hangata ka tokomane kapa ditokomane ya setso, will. Ha batswadi ba hlokahala, setsha se lokela ho fetisetswa ho motho a hlokang ho latela molao kapa tokomane. Tokelo le boikarabelo ya setsha e bapisitse le hore na setsha se abetse mang ka molao.

Se bakwang ke phetoho ya mehla, tlhokeho ya bophelo bo potlakileng le ho se ele hloko, moetlo le tshusumetso ya bophelo ba ditoropo le technology e fetolang tsela ya bophelo. Batho ba bang ba lahlehela ke thahasello ya bohlokwa ba meetlo boholoholo.

Ke ile ka ya lenyalong ho le monate haholo, sebaka se ne se hlophisehile hantle. Batho ba ne ba thabile ebile ba bina ba bina dijo di ne le le monate mme mokete o ne o na le mehopolo e metle le metlae e monate. Batho bohle ba ile ba netefalwa ke nako mme lerato le ne le bonahala haholo bakeng sa banyalani le baeti. Ke mohopolo o monate haholo bophelong ba ka.

Ntle le ho hlaba banna, ba tsebahala hape ka ho hlopha le ho busa setjhaba. Ho tsamaisa dikopano le ho etsa dipolotiki tsa setso. Basadi ba tsebahala ka ho etsa mesebetsi ya matsoho jwalo ka ho loha, ho jala dijo le ho hlokomela bana le malapa. Ka kakaretso bobedi bo na le ditokelo tsa bohlokwa setjhabeng.